Yebo kunjalo, kunjalo impela ukuthi linalo ithonya ngendlela esigqoka ngayo, ngenxa yokuthi uma into siyibonile ezinkundleni zokuxhumana, noma kwama-music video, siyaye leyonto siyithande, siyibheke eyitolo, ebese siyayithenga, siyigqoke.

Ngibona ukuthi lokhu kuyinto ebaluleke kakhulu, yize kunzima ukuthi kubuyele lapho. Kodwa kubalulekile ngokuba izinto zomdabu ezazigqokwa kudala, kanye nezimvunulo zihloniphekile kakhulu, and futhi zibuyisa isintu.

Ngibona ukuthi lokho kungayishintsha kakhulu imiphakathi, kuhlonishwane, kuhlalwe ngokuthula. Kubuye inhlonipho yakudala eyayihlonishwa obabomkhulu bethu ngeyikhathi zomdabu.

Ukubaluleka kwemvunulo kukukhombisa ukuba abantu ukuthi wena ungubani, udume ngani, futhi usuka kuphi. Ukubaluleka kwemvunulo wukuthi abantu bakunike ukuhlonipheka lokhu okudingakalayo, kwazeke ukuthi wena, ngokwesintu sakini, ukuliphi izinga noma ukusiphi isigaba sokuhlonishwa.

Imvunulo yendabuko iyahlukahlukene kakhulu. Eyethu imvunulo kusiko lethu, iba ubuhlali obuwo-colour abahlukahlukene, oMaMsomi, njalo njalo. Imigexo enjalo ethize enehlaza, nephuzi kanye nelihlaza. Imvunulo ibalulekile ukuze ukwazi ukuhlukanisa amasiko, ngokuthi lolu wusiko luphi, futhi yimaphi yiziphi izinto lolo siko ezililandelayo.

Kunomthelela omkhulu amathonya anamuhla agqoka ngayo ezinkundleni zokuxhumana, futhi kunomthelela ongemuhle ngenxa yokuthi esikhathini samanje abantu sebegqoka izinto eziveza kakhulu umzimba.

Lokhu kungenza ngizizwe ngibuhlungu kakhulu, okukhombisa khona ukuthi amasiko eselahliwe kakhulu. Abantu sebeyayitanasela nje, umuntu agqoke into angayazi nokuba ichaza ukuthini. Lokho kukhombisa okukhulu ukungahloniphi.

Ngake ngalandela imfeshini lena yokugqoka izinto ezimhlophe kuphela, kusukela ekhanda kuya kobhozo. Lokhu akuzange nje ngiziqhenye nhlobo ngakho ngenxa yokuthi, izinto zami zazihlezi zibuya zingcolile, mese kudala ukuthi kuphoqeleke ukuthi ngiziwashe.

Izingubo zomdaphu ezazigqokwa kudala sezihlukile kakhulu manje, ngenxa yokuthi kudala zazigqokwa zihlonipheke, zihloniphise. Kanti manje, seziyagqokwa, usubona ngembala ukuthi lokhu izinto zesintu, kodwa uma ubona izinto ukuthi zithungeke kanjani, usuyabona ukuthi seyiveza imizimba ekayingafanelekile ukuthi ivele, kudala.

Esikhathini sakudala uma kuzoba nomemulo, umcimbi wentombi. Wawenziwa umama noma ubaba wekhaya, kwenzelwa undodakazi, osefika eminyakeni engu-eighteen eziphethe kahle. Lapho kusuke kugqokwe izinto ezithize, nabantu abasuke bemsinisa basuke begqoke izinto ezithize, kucace ukuthi nabo bayizintombi. Kepha esikhathini samanje, akusakhethi ukuthi ubani ogqoka lezo zinto ngani, noma kuthiwa akasesiyo intombi. Naye futhi umuntu osuke enziwa umemulo, useyenzelwe umemulo, utholukuthi akaseyona intombi nto.

Baqinisekisa ukuba bayayibuka, baqhathanisa ifeshini kwamanye amazwe, ukuthi ihamba kanjani, ebese bakwazi ukuthi baklame kahle into ezoba sesimeni yesikhathi sesimanje.

Empeleni, ayikho indlela ethize abanquma ngayo ukuba bazogqoka ini, ngaleso sikhathi. Umuntu ugqoka into asuke ezizwa ukuthi ngathi angayigqoka ngaleso sikhathi, noma ngalolo suku.

Umculo zomdabu ubaluleke kakhulu, ngenxa yokuthi amaculo lawa asuke eculwa kudala, abantu basuke bebungaza, bebungaza into ethize noma bekhumbula izikhathi zakudala. Lamaculo adluliselwa esizukulwaneni ngokuthi uma eculwa lamaculo, babekhona eduzane, bawezwe.

Engikwaziyo ukuthi indawo engihlala kuyona akusiyo indawo kakhulu yamasiko, kodwa uma ngivakashele emakhaya ngiye ngibone ukuthi kuyavela ukuthi abantu bakhona bahabantu abalandela usiko kakhulu. And izinguquko zomphakathi, azikho futhi kakhulu. Kusahabantu abasaphila ngesikhathi sakudala, ngenhlonipho nangokulandela amasiko.